Dipapadi tse ke ratang ho di bapala mohaleng wa founung ke rata papadi ena hothweng ke pac man. Ke papadi e kileng ka e bapala haholo ha sa mpane ke le monyane. Ee, re sa ntsane re e bapala ka metjhini ena e moholo dishopong. Jwale o teng le mona mohaleng ona wa wa ka wa founu. Hape ke rata papadi ena ya, ena e diyang ntlo. Ntho tsena tsa ho metjha ma box ee. Ke e rata haholo, ke tsona papadi tse ke di bapalang haholo mohaleng.